Go bua nnete mo botshelong ba me ga ise ebe ke pagame sefofane.

Le nna ke o mongwe wa batho bao ba batlang go ipona ba emetse sefofane mo botshelong jwa me ke e nngwe ya ditiro tsa me ke batla go utlwa gore batho ba bangwe ba ba ikutlwa jwang ga ba namele sefofane and go se tshaba sone ga ke se tshabe.

Sa mathomo se tshentse gore a se dire ke gore a dire passport, a reke ticket-e ya sefofane, a ye ko go namelwang difofane ko teng.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona ga ya siama ele top a ka gonne dibese nako e nngwe di a tsamaya nako e nngwe ga di tsamaya, se se kgatlhisang fela ka tsone ke gore maduo a tsone a kwa tlase go fetisa a di-taxi.

Mathata a sele ka kopana le one ka go dirisa karata tse botlhale ke gore nako nngwe ga o tsena ka mogare ga bese o re wa duelang karata ga e bereke e nna okare ga wa ga wa patela, ke one mathata a sele ka kopanang le one.

Gore motho e be mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore motho ba tlhokomele dibese tsa bona ka gare ba seka ba senya dibese tseo ba naganele batho ba bangwe.

Dikotsi tse di diragalang fa go na le strike ke gore batho ba ba leng mo strike-ng moo ba a senya thata, ba thiba ditsela, ba a fisa, ba thibela batho ba bangwe ba ba yang mosebetsing ditsela and gape gape batho ba ba yang kwa ditirong ba amega thata fa ba badiredi ba dibese ba le mo strike-eng ka gonne ba tlo palelwa ke go ya mosebetsing ba tlo tlhoka dinamelwa tsa go ya mosebetsing.

Dibese di tshwanetse gore di ka ba di tsamaya ka nako gore batho ba ba dinamelang ba kgone go tshwara nako e sa ba gore gore o tlogetse ke bese yanong ke nagana gore go siame go le boammaaruri gore dibese di tsamaye ka nako.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya go tsoga ka gonne ntse ke namela bus ya mo mosong ya ura ya botlhano.

Mo tikologong yame sala gwa ba le ditshupetso tsa dibese maitemogelo a me a mathata ao e ne e le gore go ne gwa tlhokega dipalangwa tsa go ya mesebetsing, dipalangwa tsa go ya dikolong.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe mo ditseleng tsa metse tsotlhe ke Ka gonne gore ditsela tse dintsi ga di a siamela gore di kabe di tsamaya di-bus.

Kokeletso ya tlhotlhwa e nkama ka gore ga o sena dipereko o sa bereke ba oketsa ditlhwatlhwa tsa dibese, go ba boimanyana.

Go lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng e ka thataro ka gonne tirelo ya dibese nako e nngwe e siame nako e nngwe ga ya siama.

Dibese ga di emisiwa go tsamaya ka gore batho ga ba di palame e tlo ba bothata bo bogolo kalo ka gonne dibese ke tsona tse re kgonang go di duela.

Go tsamaya ka dinao go na le melemo ya boitekanelo ga o a siama le boammaaruri ka gonne go tsamaya ka dinao go a lapisa ebile o kry-e le gore wa lwala mo mmeleng le matsatsi a mangwe o kry-a le gore dipula di a na letsatsi le fisa thata.

Letshwao la batsamaya ka dinao la mo tseleng ke letshwao la stop gore ba tsamaya ka dinao ba nne ntse ba ntse ba itse gore ba tshwanetse ba eme nako mang ga dikoloi di tla ba tsamaye nako mang.

Dikotsi tse di ka tlhagelelang motho yo o tsamayang ka maoto fa a ya kwa tirong, a ka thula ke koloi, a ka thula ke bus, a ka thula gape le ke taxi, ke tsone dikotsi tse di ka tlhagelelang motho yo o tsamayang ka dinao and-e motho gore a be a sireletsege mo ditseleng ga tsamaya ka dinao a ya mosebetsing ke go tsamaela ko kgole le tsela e e tsamayang dikoloi.